Hore mokgwa ona o motjha wa makoloi wa ho phetha mabaka hore o se ke wa tlala makeisheneng a rona, lebaka ke hore ha hona batho ba bangata ba nang le kgahleho ya ho sebedisa mokgwa o nana. Ke nahana le hore ha o ne ho kaba le motho a nang le kgahleho, ne di ka eketseha dikoloi tsena tsa Bolt le Uber makeisheneng a rona.

Ho tsamaya leeto le lelelele ka bese, ke hlokometse hore batho tseleng ba hloka dintho tse ngatanyana. Dintho tse jwalo ka dijo, hore ha re phomola tseleng hoba hona le dijo tse ka kgonang ho di ja hobane leetong lena le lelelele ha re kopane le dishopo tse ngata tseleng. Dintho tse jwalo ka metsi di a hlokeha le tsona tseleng hore ha o nyoruwe ke metsi, o be na le metsi pela hao. Hobane ha se ha ngata moo re kopanang le dipompo tsa metsi tseleng, le dintho tse jwalo ka dinomaphodi di a hlokeha le tsona tseleng hore nakong eo ntseng re le ka hara bese leetong lena le lelelele, re nne re kgone ho phomosetsa ka ona dinomaphodi tsenana, hobane ka beseng ho a tjhesa.

Hangata dipalangwang tseo re di palamang tsa ditekesi ke dikorokoro. O fumana lemati la teng ha o a le bula le wena fatshe, o utlwe o sa tsebe jwalo o etsa jwang jwalo ka mopalami. Ke nahana hore ke boikarabelo ba monga tekesi ho etsa bonnete ba hore tekesi ya hae e hantle mme e loketse ho kena tseleng le hore bakganni ba tlo e palama ba kgone ho palama tekesi e maemong a matle. Ha se boikarabelo ba mokganni ho lokisa tekesi eo, empa ke boikarabello ba monga tekesi hobane tjhelete ya tekesi e ya mang ho monga tekesi, mme monga tekesi o lokela ho sebedisa tjhelete ho lokisa ya hae hore e kgone ho ba tseleng le hore e be kgone ho ba maemong a matle.

Ntate, o tlotse palo e tlamehileng hore ebe e kene ka hare ho tekesi ena ya hao. Ke tlo nka koloi ya hao ke ise mane lefapheng la rona la makoloi, moo re behang dikoloi tse tlotseng molao. Wena o tla tla moo o so patetse mane lefapheng. O amohetse kotlo ya hao, mme o tla tla o lokolla koloi ya hao teng moo.

hare ho renke hangata re qobana le mathata a mangata ha re latela ka tekesi ka morao, ho bapiswa le ha re latela tekesi ka thoko ho tsela. Ke nahana sena se etswa ke hore ka hare ho renke ditekesi di tsamaya hantle ho ya ka tatellano mme di ikamahanya le melao ya renke. Empa ka thoko ho tsela bakganni ba ditekesi ba kganna bohlaswa. Ha ba nahanele ba bapalami ba bang ba makoloi. Ha ba nahanele le bakganni ba bang ba makoloi, empa ka hare ho renke bakganni ba ditekesi ba kganna ho ya ka tsela e hantle le ho ya ka molao wa renke ho bapiswa le ha ba kganna ka thoko ho tsela.

Motswalle, maobanyana mona ha ne ke palame sefofane sena se ratilweng ke setjhaba nakong eo re le moyeng, ke fumane hore ha ba batho hantle ho fapana le seo re se utlwileng ha ho ne ho thwe ba tshwara batho hantle. Ha re le moyeng mane ke kopa hore ba mphe senomaphodi hore nne ke phomosetse nakong sefofane se ntse se le moyeng. Mara mosebetsi e mong wa ka sefofaneng ka moo ha a ka ba a bua le nna hantle. O la bua le nna hampe a nkomanya a njwetsa hore ae ha o hlokehe hore nna a mphe senomaphodi seo. Jwale nna ke bone hore tshwaro ya bona ha e tshwane le ka moo batho ba buang ka teng. Mohlomong e bile bo madimabe ba ka. Ha ke tsebe.

Lefatsheng ke ile ka iphumana ke tlameha ho sebedisa e-hailing, mme ne ke qeta ho theoha mane renkeng kwana Gauteng, Johannesburg. Mme ke lokela ho ya kwana Pretoria. Ke ile ka kena App-ong ya E-hailing. Ka batla sepalangwa se e-hailing hore se tle se nkisa moo ne ke ya teng. Ha nka ba ka sokola haholo ha ne ke lefella leeto la ka, hobane ke ile ka sebedisa App ya ka ya banka ho patala leeto la ka. Koloi ya E-hailing e fihlile ho nna se ke patalletse leeto leo la ka ho ya kwana Pretoria, mme ebile leeto le monate haholo.